Itumente yehlabathi yombhoxo uMzantsi Afrika wawukhe wayisingatha ngonyaka ka-nineteen ninety-five. Eyeqakamba ngo-two thousand and three, yaze eyebhola ekhatywayo yawusingatha ngonyaka ka-twenty ten.

Ngumdlalo wango-twenty ten endandiwubukele udlalwa. Eyona nto endingayilibaliyo ngawo yindlela abadlali abebezinikele ngayo kulo mdlalo, babedlala bekwiqondo lokugqibela bezinikele ngalo bonke abanako. Nendlela awawulungiselelwe ngayo, kwakusisankxwe Yonke nje umntu ephithizela iindawo zonke nje elizweni jikelele ulungiselela indebe yehlabathi nangoosaziwayo.

Owona mdlalo waseMzantsi Afrika ophumelele iimbasa zegolide ngaphezu kwamanye ngumdlalo webhola yombhoxo, iragbhi. ISpringbok siso esithe saphumelela iimbasa ezingaphezulu kwamanye. Siphumelele kwade kwakane, four, iimbasa.

Eyona nto ndingayenza kukukhangela izinto ezinemali engenayo ndenze zona ezifana nee-surveys. Kukhona nezinye ezibizwa ngokuba zii-content creators nee-influencers, apho uthi ufake isibhengezo sezinto zabantu abazithengisayo abanye, ezikunceda ubana ufumane imali ebizwa ngokuba yi-commission. Ngokuya abantu abanintsi bengena kuwe beyibona le nto uyipowustileyo, kungeli xesha uye ufumana izimali. Enye into ndijonge into endinokuyenza, nemisebenzi endingayenza onlayini ndihleli endlini indingenisele imali endaweni yokuba ndichithe nje ixesha lam kwi-intanethi ndingafumani mali.

Imibuzo endingayibuza kubaququzeleli yile. Nizawusixhasa hlobo luni? Nizawukwenza njani? Zeziphi izinto enizokuzenza ukukhuthaza ulutsha ukuze ludlale? Olu lutsha seluzibandakanye kwiziyobisi olufunayo nalo ukudlala, ninayo na into eningayenza ukuze lubuyele ludlale? Abantwana abasesikolweni, yeyiphi enye into eningayenza uncedisana nabo uba bayadlala, esikolweni bayaqhubeka bayapasa kwaye ngawaphi amaxesha abazokudlala ngawo? Ngeemini ezikulu bazawudlalela phi? Yeyiphi inzuzo abazoyifumana? Yintoni inkuthazo abazokuyenza? Tshintsho luni enicifanuba le nto yoku kudlala kuzoza nayo?

Imidlalo yebhodi ineengenelo eziphucula kakhulu ingqondo ngoba isebenzisa ingqondo. Umntu oyidlalayo imenza akwazi ukucinga ngokukhawuleza, Njengoba yona uye uthi xa uyidlala ifune usebenzise ingqondo, ucinge ngokukhawuleza, uqikelele ukuba xa usenza kanje uzawuwina na, uzazi izinto ngengqondo ukuba xa ubheka ngapha uthini, kwaye inemithetho yokuyidlala. Loo nto iyenza abantu bacinge chubekileyo ngokukhawulezayo, ingakumbi nabantwana besikolo.

Oyena mdlali ophume izandla kwibhola ekhatywayo nguLucas Rhadebe. Uyazinikela ekudlaleni udlala akanantanga kwaye uhlala ezilolonga njalo, oko xa kudlalwa soze kubekho sikhalazo ngakuye. Imithetho yebhola uyayibamba, soze afumane red card nazi-yellow card ezibizwa ngokuba ngamakhadi womntu othe wophula loo mthetho. Zonke izinto zakhe zihlala zihamba ngendlela. Uzimisele kwaye uzijula ijacu emdlalweni.

Umdlalo endingasoze ndiwulibale nowenza imincili weqakamba yiWorld Cup Final eyayingo-twenty twenty-two phakathi kweArgentina neFrance. Imincili yenziwa yindlela ebabezimisele ngayo abadlali. Kungekho lula kunjalo phakathi ebaleni kodwa iArgentina yawina, uMessi wafumana indebe yakhe yokuqala yehlabathi, nto leyo eyaye yenza isankxwe ayavalwa imilomo ngabantu, yangundabamlonyeni.